Nka ba eletsa ka filimi ya botho. Hobane ke nahana re le batho kapa re le setjhaba sa batho, re hloka re nne re hopole kapa re be le mehopolo ya botho hore re kgone hore re thuse batho moo re dulang teng le di-community moo re dulang teng.

Di-channel-eng tsa SABC two di teng, Sesotho se teng moo mme le dipale tsa sona tsa Sesotho le ditaba.

Hore jwalo ka motho e mong le mong a tla shopong, ona le nako e balletsweng hore o ka e sebedisa. Mme o kgone hore ho o fe batho ba bang chance ya bona ba e sebedise kapo monyetla wa hore batho ba bang ba e sebedise. O ske be wa thibela batho ba bang hore ba sebedise Wi-Fi.

Ee, hobaneng seyalemoya se o jwetsa tse ding tsa dintho tseo mohala wa thekeng o se ke wa o jwetsa tsona. Jwalo ka mang le mang a ka behang tsebo ya hae hona seyalemoyeng, mme ebe le hona a ka yang mohaleng wa thekeng. Re shebisisa hore na se seyalemoyeng ke sona na?

Ho tlisa tsebo ya rona monana naheng e re dulang teng ho batla ho ba betere haholo hobane ke tse ding tse ntshetsang moruo le di-skill-e haholo mosebetsing, ebileng eleng tlhokeho eo naha e hlokang. Jwale ho betere haholo matlafatse naha ya rona ho fapana re matlafatsa naha tse ding.

Kene ke tsebisa hore router ena ene le mphile yona hore ke phethele mosebetsi e senyehile. Mme nka se kgone hore ke tswele pele ka mosebetsi ka baka la sekgahla sa motlakase ha o no kgutla kgutla ka matla, mme wa senya router. Phephi ka seo mme, ke tshepa hore lefapha le tla ntshwarela.

Tse balehang tse mmalwa tse ka kgonang hore nka di shebella le nna kaofela ke be ke di qete. Tse ding tsa tsona tse bohlokwa eleng bo ditaba tsa dipapadi, jwalo-jwalo.

Ee, e phatlalatse e setjhabeng, ke bona mane dishopong mane ha o kena ka Spar. Mme ke bone mona founung mona, ke tshwara founu. Ya ba e se hlaya, ya ba se ke e tobetsa moo.

Ke tse ding tse bohlokwa haholo. Hobane ha o patala mane o reka yona data, o patala seo o tsebang hantle o hore sena le nako e itseng. Hona le moo se fellang teng.

Wi-Fi e ka thusa bana haholo bakeng sa ditshebeletso tsa bona tsa dithuto. Ho kena di-email-eng tsa bona, ho di check-a jwalo-jwalo. Le marangrang ha ba etsa bo di-research kapo bo diprojeke. Ho tla fapana hore na e mong le e mong o etsa se feng? Empa tlabe se le mabapi le tsa sekolo.

Ke nahana tse ding tsa dintho ena le bo di-transport-o tse tsamaisang bo dikoranta. Ditheko tsa tsona ene le tse hodimo ho ba lebenke le bao ba di hlahisang. Mme jwale, ntho e nngwe le nngwe e batla e ba bobebe hobane hona jwale se re bala ditaba difounung monana jwalo. Mme tshebediso e entse hore ebe bobebe jwalo ka ho ka emela koranta kapo hona ho lo e reka. Mme ditabeng monana e nngwe le e nngwe ke mahala.

E thusa haholo hona marangrang monana. O kgona ho kena o etse tekolo ya hao mabapi, tla tswa hore na wena o kena ka bakeng sa eng? Mare, tlo o thusa haholo hodima seo wena o se batlang.

Ke rata dipina tsa setso haholo hobane di nruta ebile di nhopotsa moo ke hlahang teng. Le hore na ke ya kae ka bophelo?

Hona le, hona mona founung, di-message-eng kapo hona di-call-ong. Moo o tobetsang teng, o ka thibela tsona di-call-o tsenana tsa di-call-o tse se di hatisitswe. Button-e eno hona le moo o tobetsang teng, e bolelang hore o ka thibela hore di ka tsa finyella ho wena ebile o bo di report-e.